Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu na van'wana eka inthanete hikuva swi tsakisa ngopfu loko u tlanga na van'wana u kota ku dyondza swo tala ka swona.

A hi swona hikuva vana a va ha kumi nkarhi wo vona na tibuku ta vona na vanghana va vona hi mhaka ya tikhompyuta.

Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu ya le handle hikuva ndzi kota no olola miri wa mina.

Mitlangu yo dyondza yo ku dyondzisa yo va na marito ku hlanganisa marito u dyondza swo karhi hi yona ni nga mu.

I ku loko u tlanga ti-game efonini ya se ka selufoni swi dlaya mihleketo na matihlo ya wena u nga ha voni kahle.

I Cocomelon na man'wani ma game yo hlanganisa marito yo dyondzisa marito na masiku ya vhiki hinkwaswo swi katsa na tin'hweti.

Aviator red rocket xikan'we na taxi ride ku na tinomboro to karhi leti swi fambaka swi fika ka tona loko u nga se na teka mali ya wena swo buluka.

Ni rhandza Aviator milawu ya kona i ku a wu pfumelekangi ku tlanga u nga na yona khumenhungu wa malembe swi komba swona swa ku vana a va pfumelekangi ku nghenelela ka swi swo beja beja

Ina i kahle i ku hikuva swi endla n'wana a rhandza i xilo lexi a xi endlaka na rona risimu leriya ri n'wi endla a ti nyiketela kokwalahaya a endlaka swona.

U ti lulamisela hi ndlela leyi lava a sungula a tsutsuma ngati yi hisa a ta kota ku tlanga kahle a nga vaviseki ebolweni.

I rimbewu ra vaxinuna leri tlangaka timavuri nakona ri va dyondzisa hi ku tirhisa miehleketo va nga va nga sunguli tani va endla swilo swi lava va kala va hleketa.

Ee mitlangu ya sweswi a ya ha na dyondzo hikuva sweswi ku yi tirhisa ngopfu tiselifoni leti swa ku ku ti endleriwa mali ntsena vo ti lavela mali ntsena vini va ti-game leti nga ko kwalano ku tifoni mitlangu leyi nga kona a ya ha na dyondzo.

Garingani wa garingani i n'wampfundla na n'wanghala n'wampfundla a tlharihile swinene a ku ri munhu wo tlhariha loyi u tirhisa nqondo n'wanghala a nga tlhariha banga.

A ndzi titwa ndzi tsake swinene hikuva a hi dyondza swo tala nakona a hi tshama hi tsakile loko va hi garingetela.

A ndzi yi tivi hikuva a ni zanga ni yi tlangile muravarava nakona leswaku yi tlangisiwa ku yini a ndzi yi tivi a ndzi yi tlanganga muravarava.

A yi va dyondzisa ku tirhisa tindqondo a wu nga suketani u endla xilo u nga u fanele u tsala u swa ku leswi u swi endlaka swi ta ku endlela yini u ta humelela kwini na.

I ntsheketo wa n'wampfundla na n'wanghala loko n'wampfundla a tlharihela n'wanghala evuton'wini.

Va endlela swa ku vana va tiva swa ku va ta hi kwini va tiva leswaku va ya va ya kwini vutomi swa ku byi sungule njhani lava va swi tiva ni leswaku emahlweni ku njhani.

Hambi wo famba enkoveni lundza ri ta vonaka xivuriso lexi xi hi dyondzisa swa ku xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka exinyamini xi ta humelela .

Hi hina hi nga na vutihlamuleri bya vuhlayisi na government a yi fanele hi dyondziwa eswikolweni swa ku vana na yona va ta kota ku yi tiva va kula va yi .

A va tlanga mitlangu ya ntambu na xibolwana khale hi leyi va nga kula va tlanga yona loko va tlanga tintambu va tlanga ya xibolwana nakona ni ya ku sweka ya vana mapopana.

Hi ku tlanga mapopana a va tlanga swin'we hinkwavo ku nga laveki mali hinkwavo vanhwanyana na vafana a va hlangana va tlanga ntlangu liya hinkwavo va ri karhi va tlanga swin'we.

Ina yi nga vuyisa ntwanano hikuva ni vanhu va khale mitlangu leyi ya khale a yi va endla va twanana va tshama swin'we va va na ntwanano sweswi a ka ha na ntwanano hikuva un'wana na un'wana u ti endlela swakwe a nga ha ngheni ya un'wani.

Mpfundla a yi swi tiva swa ku wona wu tsutsuma ku ndlhula e mfutsu hi yo mhaka wu teke xiboho xo etlela endleleni nakambe a nga swi tivi swa ku loko wa ha ye tlele mfutsu yi ta yi ndlula yi va yi rhangile evuton'wini.

I ku dyondzisa no nyika vanhu vutivi swa va tirhisa miehleketo va nga suketana va endla xilo va nga tirhisanga .

A ni yi tivi milawu ya ncuva mara ha swi laveka a tirhisa swa ku a nga khomi hi maribye lawaya a nga tivi swa ku u lava ku ya emahlweni kumbe njhani.

I ku trade or hi wona ntlangu lowu ndzi tsakisaka nakambe na swi tiva swa loko ni endla wona ni kuma mali mehe ni lava mali hayi xin'wana.

I ntlangu wa bolo ya milenge hikuva lahaya u tirhisa matimba ya wena na nqondo ya wena yi tshama yi ri eku tirheni ko kwalano.

I ku ku pfuna hi leswi u nga ta swi lava leswintsongo u ta tirhisa yona ku pfalapfala ko kwalaya na lahaya hi yona mali leyi u nga ta yi kuma hi mintirho ya le handle .

Hi le Kruger National Park lani vanhu va vonaka swiharhi va vonaka ni ku xonga ka ndhavuko hinkwako .

I ku twa ku nandzika va khipha miehleketo eka swilo swo tala leswi va nga swi siya emakaya va titwela ku nandzika na ndyangu wa vona na varhandziwa va vona na vanhu lava nga va fambake na vona.

I ku tlanga ti-game no vona swiharhi no vona ti-movie letintshwa koho kwale Cinema.

Swi kahle hikuva mi kota ku hlangana na vanhu vo hambanahambana mi dyondza swilo leswintshwa hinkwawu masiku ene nakona rirhandzu ra n'wina ra .

SuperSport, vo e-TV Sport na SABC 1, hi tona tipulatifomo to vukheta e-sports leti ni ti tivaka.

Ndzi nga vukhela tivhidiyo eka YouTube leswaku ndzi nga ndzi nga endlisa ku yini ku antswisa swikili swa mina eka mphikizano leyi yi endlaka eka inthanete. Swi nga ni pfuna ngopfu ku vona ti-video, nakona ku tshama ni swi endla masiku na masiku hinkwawo.

Yi nga tshuka yi ve ntlangu lowukulu hikuva vanhu va ku tala sweswi va tlanga yona, vanhu va ku tala va hungasa hi wona nkarhi hinkwawo. Hi swona swi endlaka vanhu va kumeka va hungaseka, se swi nga tshuka yi va wona ntlangu lowukulu. Na wona wu fana na yona ntlangu wa milenge na wa mavoko.

Ndzi nga va hlamula ndzi ku loyi a ngo ndzi na nandzu a ndzi kombe nandzu wa kona, nakona ni nga va endlela proof xa ku a ndzi na nandzu. Loyi a ni hehlaka hi nandzu lowu, ndzi n'wi fambisa hi ya mahlweni hi ta ya swi solve-a e court.

Va fanele va nyika munhu e warning-i va n'wi byela leswaku swilo leswi va a xi endlaka a va swi lavi. Nakona loko PIN va ta n'wi khipa eka ntlangu wa vona, va n'wi mpfala eka pulatifomo ya vona a nga ha ngheni.

Ndzi nga rhamba vanhu leswaku va ta va ta hungasa na mina hi mali yo karhi, kumbe va khipa ti-five randi hi tlanga hi awara hi awara ni endla mali.

Ndzi nga endla bindzu lero ni endla ti-tournament vanhu va ta va ta tlanga hi mali yo karhi. Ni veka munhu loyi a nga ta endla a tshama a guard-a lahaya mina ni quveka hi ntirho wa mina wa masiku lawa man'wana.

Pulatifomo to fana na vo Facebook-u endla mali hi ku ti tsakisa, ni tin'wani to tlanga ti-game-u u tirhisa e data. u endla mali u ti kuma u endle mali hi ku ti tsakisa.

Swi laveka munhu a endla tivhidiyo a tshama a ti chela eka Facebook-u, inthanete hinkwayo, kumbe Instagram. Vanhu va ta tshama va swi vona swa ku u busy hi yini, va ta n'wi landzelela va kota ku ta va tiva leswaku va u endla yini bindzu ra kona.

I ku post-a ka Facebook, kambe hinkwato tipulatifomo leti u tirhisaka tona ku nghena eka social media. U komba vanhu swilo leswi swi endlaka, vanhu va ta va va swi tiva leswaku u endla yini, va va na rirhandzu na swilo swa wena. Hi kona va nga ta kota ku xava.

A nga endla swona lava se va ma tivaka va nga n'wi advertiser-a, va post--a leswaku va n'wi tiva u xavisa swilo swa straight, swilo swa proper. Nakona a kuma influencer yo karhi leyi hi nga n'wi post-a eka social media, vanhu va swi tiva leswaku u xavisa swilo swo karhi.

Pulatifomo ta kahle to dyondzisa eka inthanete i vo Facebook YouTube na yona TikTok. U nga kuma vanhu vo tala lava va lavaka tidyondzo leti a ti endlaka, va n'wi landzelela, va n'wi hakela mali loko a lava mali.

E ndhawu ya kahle yo xavisa swifaniso hi yona Facebook na Instagram na yona TikTok laha vanhu va nghenaka kona ngopfu masikunyana lawa. Va ta kota ku vona swilo swa yena, loko va swi rhandza va ta kota ku n'wi inbox-a va va tiva leswaku va hlangana njhani na yena, va xava swifaniso .

Endla mavhidiyo eka Facebook laha ni vanhu va nga ta kota ku n'wi vona, va kota ku n'wi landzelela. Hi kona a nga ta kuma makhasimende kona ka Facebook na yona TikTok.

Ti-influencer ti tirhisana na ti-brand ku endla mali hi ku post-a ti-brand to karhi eka mapulatifomo ya vona ya social media. Hi kona ndlela leyi va tirhisanaka hi yona va endla mali.

Swilo swo hangalasamahungu swa kahle i Facebook na TikTok. Hi swona swa kahle hikuva swi fambisa swilo hi xinkarhana. Vanhu va kota ku swi vona hi xinkarhana.

E nkoka wa kona i ku eAfrika-Dzonga na ikhonomi xikan'we na ikhonomi ya kona, yi ta vuyeriwa swinene loko ku ri na ndhawu ya laha mitlangu yi ya yi endleriwaka kona.

Swi ma khoma kahle mabindzu ya laha Afrika-Dzonga hikuva va kota ku xavisa swilo swa vona hi xinkarhana. Loko mitlangu yi tlangiwaka kwala kaya, vanhu va endla mali nakona e swilo swa vona swi hatlisa swi fika laha ni va lavaka swi fika kona.

Mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi langutaneke na yona, i ku va na makhamba, na ku onhiwa ka swilo, na ku hisiwa ka swilo swo tala laha tikweni loko ku tshunela swilo swo fana na leswiya. Vanhu swirilo swa vona va lava ku hlamuriwa hi xinkarhana.

Mbuyelo ra kona hileswaku ku akiwa swilo swa nyuwana switediyamu swa nyuwana, na vanhu va kuma mintirho va thoriwa. Maphorisa ma thoriwa yo tala, na ma-security ma kuma mintirho loko ku na mitlangu yo fana na liya.

Ina yi vile na yona mbuyelo. Ku akiwile xitediyamu xa Bombomela lexi xi ni sweswi xa ha tirhaka. Ikhonomi yi geyinile ngopfu, vanhu va vanhu vo tala va kusuka ematikweni ya le handle va tiyile va tisa mali laha tikweni. Va yile vo Kruger va ya vona swiharhi, va vona ntanga wa hina.

Makhombo lawa vanhu va nga hlanganaka na wona hi ku tlanga mitlangu ya le ka inthanete i ku va nga kuma va hack-iwile va tekeriwe swilo swa vona hi makhamba ya le ka inthanete.

A ndzi nge pfumeli hikuva vanhu lava a ndzi va tivi swa ku i vanhu va njhani va na mahanyelo ya njhani ho kuma va lava ku scam-a n'wana wa mina a ndzi nge pfumeli a hlangana na vona.

Ndzi nga endla vulavisisi hi swilo leswi a swi endlaka ka inthanete ni kamba swa ku vanhu lava a tlangaka na vona ka inthanete va hanya kumbexana na nakona i vanhu va njhani va legit kumbe njhani na.

loko u tshamela ku tlanga mitlangu eka khompyuta na le ka riqingho ra wena ra le nyongeni swa endleka u luza ma ti-focus nakona ma vona matihlo ya wena ma nga ha voni kahle hikuva u tshama u vona khompyuta na riqingho ntsena swa laveka loko u ri munhu u tlanga mitlangu ya milenge ni swin'wana ni swin'wana leswi swa ku swi ku susa eka inthanete.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva vakokwana va sweswi va manguva lawa va vukhela tithelevhixini a va ha ri na nkarhi wa mitsheketo na wa mugaringeto sweswi a va ha na nkarhi va landza tihunyi ehlathini va vuya va ta tshama na vana va vona vatukulu va vona endzilweni a swa ha ri kona sweswo i swa khale.

Masiku lawa tinsimu va yingisela etiselufonini ta vona ta riqingho ra le nyongeni nakona a va ha ri na nkarhi wo yingisela swiletelo swa vakokwana kumbe vatswari va vona va tiendlela va ri vona i ma two K.

Mitlangu leyi lavatsongo va nga yi tlangaka i ntlangu wa xitumbelelana ntlangu wa ntambu ni mitlangu ya ku garingeta ni swin'wana na yin'wana.

Mitlangu leyi yi vumba vunghana eka vana hikuva eswikolweni ma hlangana mi tlanga hi mitlawa yo karhi ro karhi nakona lahaya loko mi suka kona na mu va ma na ntwanano no twisisana lani mi suka mi tsakile hi ku team-u ya n'wina yi winile kumbe xana yi dyiwile mi lava ku phinda mi tlanga na vona mi ta wina.

He vanghani ndzi ni ndzi lava ku mi kombisa hi forex trading lani swa ku u nga endla mali hi xinkarhana kumbe u lahlekeriwa hi mali. Leswi tsakisaka i swa ku loko wo tinyiketela ka ku dyondza u nga swi tiva swa ku u endla yini u nga tikuma u endlile mali yo tala swinene tihlanganise na mina u ta kota ku va na vutivi ro tala.

Loko vatswari vo xava i bolo va heta va huma na vana va vona va ku a hi fambeni hi ya tlanga e bolo ya milenge hi ri hinkwenu ko kwala mutini swi tsakisa ngopfu swinene va nga tikuma vana va vona va tikume va ri busy va hungasa na vatswari va vona va nga ri le ka tiselufoni na kona ka tithelevhixini va va va sukile kumbe va ya eku hlambeni na vana va vona.

Caster Semenya u vile na ku navela nakona a ku ri munhu wo tikarhata swinene a tshamela ku tshama a tsutsuma a tshama a nga etleli nakona a nga ri munhu wo tshamela eka tithelefoni na yiniyini a ri na ku navela u hetelela a kota ku fikelela ku navela ka yena hi ku tshama a swi endla a practice a masiku hinkwawo.

He vanghana va mina mina ndzi nga ku a hi zameleni ku tsutsuma hi tsutsuma hi ya jika eCunningmore B hi suka kwala Cunningmore A hi milenge tanihi kona loko se hi vona swa ku hayi nga ku se ha swi kotanyana ku tsutsuma hi ya nghenelela ti-competition to fana na marathon hi zama ku tivona swa ku hi fikelela kwini na hi hungasa na ku mizimba ya hina miri ya hina yi va yi le ka xiyimo xa kahle.

intlangu wa bolo ya milenge kumbe ku tsutsuma naswona ndzi swi vona swi tsakisa nakona swi endla na wena u titwa ku nandzika eku tlangeni ka swona.

Siku leriya ndzi nga hlangana na vanhu lavantshwa hi tlanga mitlangu ya bolo ya milenge ndzi titwe ndzi tsakile swinene na vona a va tsakile ku hlangana na vanhu van'wani lava ka va nga va tiveki hi twile ku nandzika swinene nakona ha na ku navela swa ku hi ta hlangana siku rin'wana futhi.

A ku ta va ku ri bolo ya milenge na yona ni leya mavoko ya va vaxisati hikuva swona hi swona swilo leswi olovaka swinene swa ku vanhu va nga swi endla ni swilo swilaveko swa kona swa olova ku swi kuma hi xinkarhana.

Hi ntlawa swi vuyerisa eka rihanyo ra wena hikuva u tikuma miri wa wena wu ri kahle nakona loko u ri busy u tlangatlanga laya mitlangu leyi ya wena i miehleketo ya wena a yi ehleketi swo tala u tirhisa miehleketo ya wena ku qavanga leswi u fanele u swi endla laya hikokwalaho ka ntlangu lowu u wu endlaka swa tsakisa swinene hikuva u na u u tikuma u vuyeriwile eka rihanyo ra wena ra mianakanyo.